Izikhathi angazisebenzisa izikhathi zokuba mhlawumbe izikhathi zehlobo, angasebenzisa zona ngoba kunezimvula eziningi ngaleso sikhathi. Ngalokho-ke izitshalo zizosheshe zimile kakhulukazi ngokujwayelekile. Ukugwema izingozi, ugogo angenza isiqiniseko sokuthi indawo yakhe atshala kuyona ivikelekile noma ibiyelwe ayingeni izinkukhu ukuba zizomosha izitshalo zakhe. Nokuba ugogo ukuthi avimbe izingozi, ugogo angenza isiqiniseko sokuthi ngaso sonke isikhathi izitshalo zakhe uyazichelela futhi uyazinakekela, azithele nomanyolo.

Uma ngingathola ithuba lokusekela umlimi wangakithi, ngingamusekela ngokuba ngithenge imifino enjengespinashi, imbuya, nemifino yezintanga. Ngoba ngiyazithanda lolu hlobo lemifino, uma ulupheka lumunandi futhi lunempilo, yingakho ngingathenga lolu hlobo le mifino kumlimi wangakithi ukumsekela njengomlimi naye, ukuze naye athole azokubeka etafuleni ukuba asaphothe noma ondle abantwana bakhe njengelunga lomphakathi.

Izinhlobo zezinkomo ezikhona. Eyokuqala, inkomo ebomvu, eyesibili, inkomo emhlophe eqwa, engenabafana, eyesithathu, inkomo emnyama. Ebese kuba nenkomo emhlophe, enamabala amnyama ebizwa ngenkomo yaMaduna. Ebese kuba nenkomo ebomvu enamabala amhlophe ebizwa ngenkomo yejezi. Ebese kuba nenkomo emnyama enamabala amhlophe, inkomo leyo yamaJali. Ilolo-ke uhlobo lwezinkomo ezikhona. Ebese kuphinde kuba khona nenkomo ebizwa ngebhlamane, inkomo enelunda emhlani, leyo inkomo yesilisa.

Indlela yokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi kubantu abahlala emadolobheni. Uma bewasha izandla noma begeza izitsha ngavala umpompi leso sikhashana basebenzise lelo dlanzana lamanzi. Noma bexubha amazinyo bangawuvala umpompi bawuvule uma kuphela uma seberinsa amazinyo. Uma kwenzeka befuna ukusebenzisa emnyango bewasha izitubhu noma amagceke, bangasebenzisa imishanelo kanye nebhakede elilodwa, bangasebenzisi amapayipi amanzi ukuze ba-save-e noma bonge amanzi.

Angasebenzisa ukulima ngendlela e-organic, ukulima ngendlela enempilo kwezokwelapha kanye nokukhuluma kwezilwane.

Ukuhlanza, ukulungisa, nokukhanya. Bese kuba isimonyo sokulungisa, isimonyo sokukhanya, nesimonyo sokuhlanza.

Izikhathi zokutshala, izikhathi zokukhula, izikhathi zokungcola kwesikhumba, izolo zokutshala, izolo zokukhula, izolo zokungcola zesikhumba.

Ukukhiqiza ukudla okwenziwe kwafakwa ethinini, amafu anezinkuni anomthelela kakhulu kwezemvelo.

Abacwaningi abangakubheka ikakhulukazi isimo sezulu, ukuhamba kwephethini yomoya, kanye nokungcola futhi kwamafu.

Izithiyo engizibonayo ekuhlanganiseni izindlela ezindala nezintsha. Izindlela ezindala bekunenkinga yokuba uma utshalile emiphakathini, kunabantu abazovele bazivuneke ensimini yakho ngaphandle kwemvumo yakho. Ebese kuba izindlela ezintsha, ukuba kube khona abaqaphi abazoqapha indawo anezitshalo ukuba abantu bangangeni bazivunele ensimini yakho. Noma kube indawo ebiyeliwe lapho utshale khona izitshalo zakho ukuze uqinisekise kwezokuphepha ezitshalweni zakho.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kusiza ekuvimbeni ukuwohloka kwenhlabathi ngokuba inhlabathi njalo uma bezoyisebenzisa abalimi baqale njalo beyihlole, ukuba ngabe isesimeni sokuba bangatshala kuyo, okanye ngabe ivundile. Uma ingavundile, basebenzise umanyolo ukuba inhlabathi yabo ivunde ingawohloki ihlale isesimeni sokuba bakwazi ukutshala kahle izitshalo zabo njengabalimi.

Indlela yokunakekela izindwangu zoboya nokuba ugweme amaphutha ajwayelekile, ukuba izindwangu zakho ngaso sonke isikhathi zihlale zisendaweni efudumele noma epholile, zingabi sendaweni enelanga noma indawo eshisayo. Ukuba zingashwabani, kumele njalo ohlale uzibhekile uzinakekela ukuba zihlale njalo ziphilile.

Ngezinkathi ezedlule uma ngangitshalile izitshalo zami zazidliwa izinkukhu kanye nezinyoni, kodwa manje okungijabulisayo, ngenkathi yamanje ukuthi, sengikwazile ukuba ngithole indawo yami ebiyeliwe. Ngenze isiqiniseko sokuthi nginyusile ezokuphepha. Ngalokho-ke izitshalo zami azisaphazanyiswa imfuyo yami, imfuyo yami ihlala eceleni kanye nezitshalo zami zibiyeliwe la zikhona. So, njengamanje ngijabule kakhulu ngoba izitshalo zami zivikelekile azisamoshakali, manje sezikhula ngendlela e-right, ngendlela efanele.

Ezolimo indlela ezisiza ngayo ekunciphiseni ekuntuleni kwemisebenzi ezindaweni zasemakhaya, ukuba baqasha abantu basezindaweni ukuba bazobalimela ezingadini zabo, kanye nasemathafeni, nokuba uma sebebaqashile kunemfuyo noma kunezitshalo abaye babanikeze zona ukuba bakwazi ukuthi bayodla nabantwana babo kanye nemindeni yabo. Ngalokho bathuthukisa imiphakathi eminingi nokuvula amathuba omsebenzi abe maningana ekunciphiseni izigilamkhuba okanye ekunciphiseni ubugebengu emphakathini.

Izixazululo eside sokuqinisekisa ukuthi amanzi ayatholakala okunisela ezindaweni ezikhahlamezekile isomiso, indlela yokuthi uhulumeni afake amapayipi amakhulu noma anikezele ngamadilamu, kwilunga nelunga lomphakathi ukuze ahlale ekhona amanzi. Noma abantu abangabahlali basemphakathini benze isiqiniseko sokuthi uma kuna imvula babeka amabhakede noma amadilamu emnyango ukuze bathole imvula eqhamuka kumdali. Ngalokho-ke, bazovikela isomiso nokuba bahlale benawo amanzi okunisela izitshalo zabo.